Ngingathi ukuyocela isihlobo esihle kuwukuthi umuntu wesilisa ahambe aya ekhaya le ntombazane azwana nayo, eyokhulimisana nabazali bayo, nomalume bayo, mayelana nokuthi ufisa ukuyithatha ibe unkosikazi wakhe.

Impahla yemfashini eyabelwa mina ngingakhuluma ngehembe engalabelwa ugogo wami ongasekho emhlabeni. Leli hembe lihle, linezimbali eziyimbalabala liyihembe nje lokugqoka ngezikhathi zasehlobo. uma ngiligqokile ngizizwa nje nginokujabula nokuziqhenya kanye nawo umuzwa womunyu uba khona njengoba umuntu owangipha lona esewangishiya emhlabeni. Kepha nje ngiyalithanda kakhulu ngoba lingikhumbuza ugogo wami ngaso sonke isikhathi uma ngilibona noma ngabe ngiligqokile.

Kunesikhathi lapho eminyakeni edlule kwakunemfashini khona ekwakuthiwa i-colour blocking, la okwakugqokwa khona iy'mpahla nje uxubanise nje imibala egqamile yodwa kungenankinga ngoba kwakusemfashinini. Manje uma ngibheka emumva hhayi ngiyazisola ngoba uma ngiyibuka nje manje ngibuka nasey'thombeni, hhayi kwakuhlekisa ngoba manje sigqoke imibala egqamile sasingathi singama-clown nje kuhlekisa kodwa ngoba sekwadlula. Kodwa hhay,i ngiyazijaja nje mangibuka ukuthi hheyi sisuka kude la esisuka khona. Hhayi manje angisayi ngemfashini kangako, into ngiyithenga ngoba ngiyithanda noma ngabe imfashini noma akuyona kodwa uma ngiyithanda ngiyayithenga ngazi ukuthi ngizoyigqoka noma yinini into engaphumi emfashinini.

Izingoma zomshado engizithandayo umakoti ungowethu, isencane le ngane, uvulindlela, usanibona kulo muzi. Lezi zingoma ngiyazithanda kakhulu ngoba uma ziculwa yisuke yiletha umoya wokuthokoza nokujabula ukuthi kungena ilunga elisha ekhaya, sesithole umakoti layikhaya. Wonke umuntu usuke ejabule.

Indima engicabanga ukuthi kufaneke idlalwe abazali ukuthi nje bazeseke iy'ngane zabo ey'nqumeni abazithathayo, ngoba angeke uze umukhethele umuntu, umuntu ukuthi athandane nobani, ashade nobani, ngoba uyena ozobe ehlala nalowo muntu impilo yakhe yonke. Okwabo nje ukuthi bameseke, ngaphandle uma wukuthi kuney'zathu ngampela ey'nobufakazi bokuthi yini bengamuthandi lowo muntu yini, bengamuthandeli ingane yakhe.

Umuzwa wokududuza engiyitholayo ukuthi uma nje kwenzeka into engithusayo, njengokucishe ngibange ingozi ngenxa yemigodi emgaqweni, ngizizwa ngikhathazekile noma ngiphoxekile kodwa uma ngicabanga izinkolelo zami, kungaba nento nje ethile engithulisayo. Ngangomqondo ukuthi, yonke into yenzeka ngenhloso, noma ukuthi kukhona amandla angaphezu kwakho konke angigcinile futhi angibhekile. Lokhu kungangisiza ukuthi ngingazigxeki kakhulu ngokucishe kwenzeka noma ngokwenzekile kodwa ngizindle ngalokho njengokufunda kuleso sigameko esuke senzekile.

Ukuqonda kanye nokuhlonipha isiko lalo muntu engisebenzisana naye kungangisiza ukuba ngiphumelele ekutheni ngixhumane naye. Ngasebenzisa izindlela ezilula zokukhuluma amagama ayisisekelo nje olimini lwakhe, ngoba sasingazwani kahle. Ngiphinde ngasebenzisa futhi izithombe kanye nezimpawu sisebenzisa kakhulu isichazamazwi uma kunesidingo, ukuze sibheke la magama angaqondakali nezincazelo zakhona. Uma ngingaqondi kahle ngangibuza futhi ngizame ukuthi ngifunde nakwabanye. Lokhu kwangibonisa ukuthi lowo muntu ngifuna ukumqonda, hhayi ukuthi ngimenze ezizwe ekhululekile kodwa siqondane njengabantu ukuze sizozwana.

Ukuqanjwa kwengane akuyona nje into yokuthi iyethiwa igama, kodwa kahle kahle kuyisiko elixhumanisa ingane nomndeni wayo, kanye nabangasekho amadlozi, noma amasiko edlule. Kwezinye izikhathi, izakhi zemvelo njengehlathi, amatshe, noma izitshalo zingasetshenziswa ukusiza ekunikezweni isivikelo enganeni eyethiwayo. Kuyilapho ezinye zingasho ukuthula amandla okanye ukuhlakanipha.

Angiboni ukuthi zizwe ey'ncane zizizwa ay'khululekile ukuthi iy'khulume ulimi lwazo lesiZulu phakathi kwabantu okanye emsebenzini. Isizathu salokho ngingasho ukuthi mhlampe kunakho ukuzenyeza phakathi ngolimi lwabo nangemvelaphi yabo abay'gqaji ngaleyo ndlela njengezizwe esey'khulile. Okunye, izizwe ey'ncane esikhathini samanje, ulimi lwazo ezaluncela ebeleni akuvamisile ukuthi lufundwe ezikoleni. Ngakho-ke, azijwayele futhi noma y'fika emakhaya nabazali ney'ngane zakwabo kuvanyiswe nje ukuthi khulunywe isiLungu manje, ezinye ay'lwazi kahle ulimi lwazo.